Ngokoluvo lwam yibhasi ekhuselekileyo kuneteksi kuba noko ibhasi inkulu futhi xa usiwa kuyo uwela phezu kwento and ayibi bubutyobo ishwabane kakhulu njengeteksi xa, xa itshayisile.

Ndicinga ukuba yibhasi enedekha enye ekhuselekileyo kuneedekha ezimbini ngoba xa ineedekha ezimbini sewumninzi umthwalo ewuphetheyo futhi kunzima nokujika, futhi kunzima nokuxhathisa xa kukho into eyityhalayo.

Kucacile kuzawunyanzeleka ukuba ndibuyele endlini ndiyothatha ikhadi.

Ndingabuza kwaba bantu ndime nabo ukuba lenziwa njani ikhadi bandicebise ngendlela yokuyenza ndize ndibaleke ndiyokulenza ndizobuyela emgceni kuze ibhasi ifike sendinalo ikhadi. Ukuba ibhasi ifike ndingekabinalo ndingabuza abantu kulo mgca ukuba ndenze njani ndize ndibaleke ndiyolenza ndibuye ndikhwele elandelayo.

Mheza, ukuba ufuna ukuqalisa usebenzisa ibhasi uyazi ke uba kungenwa ngekhadi phaa, so kuza kunceda ke ngoku into okokuba uqale ulenze ikhadi xa ufika phaa emveni koko ukwazi ukukhwela ke ngoku.

Ningaqalisa ukuba nexhala ndoyike ndize ndizame ukucinga namacebo okuba ndiza kwenza njani ukuze ndikhawuleze ndifike okanye amacebo wokufowunela umphathi wam ndimchazele ngale meko.

Ndingaba nexhala ndoyike ndize ndiqalise ukucinga ngecebo endinokulenza ukuze ndifike kwangethuba emsebenzini okanye xa lingekho icebo ndingacinga ngokufowunela umphathi ndimchazele ukuba ndizawufika emva kwexesha.

Kuba ndingxamele ukufika emsebenzini kwangethuba ndingama ngeenyawo kuloo bhasi ndibambelele kwezi zinto zokubambelela ebhasini ukuze ndikhuseleke futhi ndifike.

Ndinganexhala ndoyike ndibaleke ndiyotsho kumqhubi webhasi phambili ndimchazele imeko yam ndicele ukwehla ukuze ndizothatha esinye isithuthi esizandisa kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingavele ndoyike ndifune nolila ndingayazi noba mandithini ndibawele nokwehla kuloo bhasi.

Yayilibamba ixesha efika ngalo sonke siyakwazi ukufika kwiindawo esiya kuzo kwangethuba, loo nto yenze siqalise ukuyithemba le bhasi.

Loo nto inceda ukuba le bhasi ibe yibhasi enokuthenjwa nabantu abanokuthembela kuyo xa bengxamile.

Ukunyuka kwamaxabiso ebhasi kuthetha into yokokuba nale nto ubuza kuyoyithenga edolophini ucutha kule yemali. Kubantu abaphangela ngebhasi kuthetha into yokokuba kuza kubakho izinto zasendlini ezicuthekayo kuba kufuneke kuphume imali yebhasi.

Iyanceda loo nto ekubeni abantu abakhwele kuyo bazazi uba baphi ngelo xesha naba befikayo kule bhasi baqala ukuyikhwela xa bebuza kwaba baqhele uyikhwela bazokwazi ukucacisela ukuba siphi ngoku, kukude kangakanani apho siya khona. Kodwa uba iyawutshintshatshintsha umzila kwa aba baqhele ukukhwela ibhasi abayazi noba baphi kwabona ngoko aba bafikayo baqala ukukhwela xa bebuza kuvele kube yinto nje engaqondakaliyo.

Kuba iibhasi zingaduri njengeeteksi kwakufuneka ndisebenzise imali eninzi ngoku eteksini kunalaa mali incinci bendiyikhupha ebhasini ngoku epokothweni ndabethakala kakhulu.

Uqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi lwenza ukuba okokuqala abaphangeli bangabisafika ngela xesha babeqhele ukufika ngalo emsebenzini ngoku bafike emva kwexesha. Futhi into eyesibini lwenza basebenzise imali engaphezu kwale bebeqhele ukuyisebenzisa xa banamatikiti okanye ikhadi lebhasi. Into yesithathu yenza abaphangeli ukuba bangabisayijonga kakuhle kwale bhasi ngoku batshintshe indlela yokuyijonga le bhasi bayibone njengengathembekalanga nabasebenzi bayo.